Malwetsi a a tshwere go balemirui a ka fetelela mo diphologolong ke ka lebaka le tshwanetse ba tshwanetse ba dule ba nepile gore a ba lwale ka baka la gore ba ke diphologolo ka bone.

Balemirui ba ka baya pabalesego kwa pele ka dikgatho tse di tseneletseng tsa jaaka taolo. Bosigo go apara diaparo tse di boneletsang jaaka di-vest-e kgotsa di e bonagalang thata.

Dikotsi tseo e ka nna peterolo di bolaya le menontsha di tse botlhole tse di ka nnang tsa tlhagisetsa go tswa mo ya temothuo.

Go betsa go thusa diphologolo gore di seke di a botlhoko ebile di sebe di a bona gore di a bolaiwa.

Mmuso o ka rotloetsa mekgwa ya temothuo e e botlhale ka maemo a .

Go entiwa go thusa go thibela malwetsi, go tokafatsa boitekanelo jwa ba diphologolo le go fokotsa dintsho.

Go laola ka tsela e tseneletseng le mekgwa ya temothuo ya temothuo tlhago.

Ke o tshwanagang le diperekisi, dipiere, diapole, di-cherry le di-apricot .

Go fokotsega thobo ya dijalo go fokotsega nna teng ya go dijo le boleng jwa di tsone.

Diphologolo tse di ntshiwa go matlalo ke kgomo le nku, matlalo a gona ba dira diaparo ka tsona le me mmetshe le dikobo.

Go ka kopanya dikgato tsa dithibelo le go lemoga gago sa le gale le go ka tsela e e rileng.

Go na le phitlhelelo e e lekanyeditsweng ya dirisiswa mafaratlhatlha le mmogo le ditlamorago tse phetogo ya tlelaemete.

Yona e ka tokafatsa tiriso ya metswedi, poelo le nna teng ga temothuo ya segompieno.

Go bolawa ga diphologolo ga se go loke e fela batho ba dira seo ka 'baka la hore ba di belaela go ba le sešebo e le animal production process.

Ke diapola, ke dipotata, ke diperekisi, le di-carrot-se.

Ne e tokafatsa thuto le katiso go dira gore batho ba nne le ditšhono tse di botoka tsa bona bo tiro.

Go tlhabiwa ga diphologolo le go jewa ga tsona go baka mathata a raraganeng a boitsholo.

Go tsenyeletsa mo mefuteng e farologaneng le go kopanya ke lebaka leo.

Go ama themperetšha, go nna teng ga metsi, le dilo tse dingwe tse di botlhokwa mo go goleng di ga dimela.

Phofolo tse di gamiwang go ke kgomo le podi ba di gamela mmeleke wa o ne.

tshwanetse di tseye ditlhare jaaka batho go thibela malwetsi tshwanetse di le di-vaccine ke tsone tse di tlo thusang diphologolo gore di seke di a lwala.

Menontsha e dira go nne le selekanyo se segolo sa dijalo go fokotsa go fetolwa ga naga.

Dingwao le ditlwaelo dingwe tsa go bolaya segolobogolo tse di gatelelang go tshwara diphologolo ka tsela e bontsha botho le go tlotla.

O tshwanetse go tlhopha lefelo le le nang le letsatsi, ba akanya mmu, dimelo tse di tshwanetseng, didiriswa tsa motheo tsa go lema.

Go ditlhokomela gape go thusa le gore batho ba go utswa e leng magodu ba seke ba kgona go kgona go tlo utswa gape-gape go thusa le gore dilo tsa gone di gole ga bonolo.

Go dirisa metsi a pula mo tshimong jaaka go lema go sa dirwe sepe ka o ne, go lema ka matlhare, go lema ka tsela e dirwang ke matlhare.

Ge go le jalo balemirui ba gakololwa go enta dikgomo, dinku, le dipudi tsotlhe tsa bona kgatlhanong le fever segologolo jalo mo mafelong a na leng dipula bosigo jaana.

Go dira nama digwapa tshwanetse o beye nama letsatsing gore e ome.

Tsala nama e, kgomo e be e lwala go nale kgonego ya gore nama e latedise batho ka gore kgomo ebe e na le malwetsi.

Balemirui ba lebane le mathata a mantsi thata, diphologolo tsa bona di a swa tsa bona ga di gole gabotse.

o sa di la latelela ka botse-botse o ka makala dilo di sa sepele ka tsela e tshwanetseng go e sepele ka yona.

Ka nako ya sekgale-kgale e e fitileng go banna ba be ba dira mmereko ya kwa ntle, basadi ba bangwe ba dira mmereko ya ka mo ntlong. Ka dilo tsa bolemi e le tsa kwa ntle.

Ee ke nagana balemirui e ba fetsa go bolawa diphologolo ga ba kolomake ba madi a tsone e be a monkgo le dintsi mo tseleng.